Uma ngabe inkundla yomculo ikwazi ukuthi ikunikeze umculo ngamanani aphansi, futhi kungamele uhlezi ukhokha nyanga yonke, iyaye ibe ngcono ngoba uyakwazi ukuthi ukhiphe imali eyisamba ozoyikhipha kube kanye futhi engekho ningana ngaleyo ndlela. Kanti kweminye kuyaye kumele ukhokhe isamba nyanga nenyanga ukuze ukwazi ukuthi udlale umculo. Futhi lo mculo uma ngabe uwukhokhela, kumele ukwazi ukuthi uwudlala ngisho ungabe kuthiwa ukephi noma ingasiphi isikhathi ofisa ukuwudla.

Uma ngabe nibuka imibukiso ku-television okanye umabonakude, kubalulekile ukuba imibukiso eniyibukayo ibulungele bonke ubudala. Ayinawo amazwi anenhlamba, okanye aveza inzondo, okanye aveza ukukhombisa ukuhlukumeza okuthile kwabantu. Lokhu kubaluleke ngani na? Emakhaya kukhona izingane ezincane eziphinde zisuke phambi kwehlo lethu, zihambe ziye eyindaweni ezifana nesikole, okanye ziyodlala nezinye ingane. Uma ngabe ingane kade ibona kwenziwa into thizeni kumabonakude, iyaye ibe nesifiso sokuthi sengathi nayo ingake iyenze leyo nto eyibonile kumabonakude. Ngakho-ke, izinto ey'dlala kumabonakude, kubalulekile ukuthi zibe zinhle ukuze nezingane zizocabanga izinto ezinhle kwezinye.

Uma ngingakha ifomethi yezindaba entsha yeziteshi zomsakazo yomphakathi, ngingakha ifomethi esankulumo mpikiswano, phecelezi i-podcast. Lena isebenza ngokuthi abantu basemphakathini bayakwazi ukubeka imibono nabo. Nami njengomuntu ongumnikazi waleyo fomethi, ngiyakwazi ukuthi ngizwe kubo nangembono yabo, ngaphandle kokuba kuba khona izindaba eziphumayo. Lokhu ngikusho ngoba, kukhona abantu abayaye bekhiphe amanga ngezindaba ezithile, kanti kuyaye kube ngcono ukuthola iqiniso ngaphambi kokuthi uvezele abantu izindaba.

Kubaluleke kakhulu ukuthi umphakathi ibe ne-Wi-Fi. Lokhu kungenza ukuthi noma ngabe izingane zifuna ukubheka ulwazi oluthile, zikwazi ukuthi zi-connect-e kwi-Wi-Fi zisebenzise amaselula ukuze zikwazi ukuthola ulwazi oluthile. Lokhu kungayisiza ukuba nemiphumela yesikole ibe ngconywana, futhi zikwazi nokuthi kwenzakalani emhlabeni, phecelezi zifunde izindaba. Nokukwazi ukusebenzisa ezinye izinto ngaphandle ukusebenzisa imfundo, phecelezi imisebenzi yezandla.

Ukuze ubuke imidlalo ebikhoma we-TV satellite, kubalulekile ukuba uthenge i-satellite disk ezofakwa ukuze ikwazi ukuthi ixonwe ne-decoder kanye kanye ne-TV yakho. Lokho ukuthola ezitolo thizeni ezidayisa izinto ezifana nalezo. Uma ngabe usunakho lokho, kubalulekile ukuba ube nayo nane-TV license. Futhi eminye yama-satellite uyakwazi ukuthi uwakhokhele nyanga zonke ukuze uthole neminye imibukiso engingatholwa nanoma ngumuphi umuntu ongakhokhi.

UMandisa Lukhozi ongumqondisi wesimo sezulu, kungamele abe nendlela yokuxhumana nabantu. Okanye abe nesiteshi anaso sokuxhumana nabantu ukuze akwazi ukuthula isimo sezulu. Okunye okumele akubheke ukuthi, isimo sezulu kumele abe nesiqiniseko sokuthi siyikho na lokhu azobe ekutshela abantu, ukuze abantu bezokholelwa futhi bethembeke esiteshini sakhe ukuze bekwazi ukuthola nolunye ulwazi lwesimo sezulu zezinsuku ezizayo.

Yebo, amaphephandaba ayakusiza ukuthi ukwazi ukuthola izindaba, noma ngabe ungekho eduze kwamabonakude wakho, okanye ungekho endlini lapho kukhona umabonakude wakho.

Uma ngabe ngiyoba nengxoxo ethize emsakazweni, kungamele ngibe neziqeshana engizibalayo ukuze ngikwazi ukulungiselela ingxoxo yami. Futhi ngenze isiqiniseko sokuba ngikulungele okanye ngisesimeni esilungile ukuba ngiye lapho okumele ngibe nengxoxo ejabulisayo khona.